Hhayi mina leyo nsizwa ngingay'seka ngokuthi nje ithobe ilandele umthetho. Iqhubeke yenze konke okufanele ikwenze okudingeka ukuthi ikwenze ikufeze ikwenze, ngaphambi aibo ngaphandle kokwenza izinto budlabha uyabona.

Ukusokwa kwabaZulu it's nothing much yabo cause ayahamba uye esibhedlela, ufike bakwenze ngemishini yabo le abakwenza ngayo bakuqede. Akuthathi ngisho u-thirty minutes ngoba bakujove ube-right. AmaXhosa-ke anginalo ulwazi oluningi kangakho bhathi all I do know ukuthi baya entabeni, bahambe baye entabeni. Ukuthi basikwa ngocelemba noma ngembazo eyi angazi ngabe ngiqambe amanga angazi ngempela. Ngicathi nabeSuthu nabo it's a into eyodwa nabo mengicabanga, anginalo ulwazi oluningi.

Imidanso danso wesintu samaZulu ukuvuma ingoma ukuvuma ingoma ukuhlaba u-one yah ukusina nje iyona into ethandwa abeZulu, iy'nsizwa zabeZulu yah. Hhe uyabona umasikandi ohambisana nale nalo mdanso lo owesiZulu yah hhayi ngeke okunye angikwazi. Angikwazi ngingabe ngiqambe amanga angikwazi ngazi ukusina nje thiwa hlaba u-one wethu yabo.